Nna le molekane wa ka re tla tlameha re lokise ditokomane tse kang visa, passport-e. Re etse bonnete ba hore di nepahetse, di maemong a hantle. Ha re qeta mono re bone le hore na sefofane seo re ka se sebedisa ke se feng? Ke nahana hore seo re kang ra se sebedise ke South African Airways. Ho tloha mono re be re boele hape re lekole maemo a rona a tjhelete hore na re eme jwang ka diphokothong?

Nna nka kgothaletsa batho ho tsamaya ka sefofane hobane sefofane se nka nako e kgutshwanyane ho fihla moo. Ene se ka pelenyana, ha o dule nako e telele. Bese o dula nako e telele, e ema hangata. Sefofane ha o kene ka sefofaneng se tla o theola moo o yang teng, o nka le nako e nyane ho fihla moo. Jwale ne ke tla rata batho bohle hore ha ba tsamaya ba nka maeto a malelele, ba nke sefofane.

Lekgetlo la pele ha ne ke tsamaya ka sefofane ho no le monate haholo hobane e ne le lekgetlo la pele ke qala ho palama sefofane. Ke ne ke tlowa Bloemfontein-e ke ya Gauteng. Ebe ha ke fihla airport-ong ya Bloemfontein-e, ke fihla ke siya bag-e ya ka feela moo. Ke ne ke tshohile, ke ipotsa hore na bag-e ya ka ke tla e fumana na? Ba re se tshwenyehe bag-e ya hao o tla e fumana. Ke ne ke qala ho bona hore o siya bag-e kwana, wena o lo dula kwana. Hobane ne ke tlwaetse bese moo o dulang bag ya hao, kapa ka tereneng moo o dulang le bag ya hao. Ene sefofane se ka pele, fifteen minutes feela ke ha ke se ke fihlile Johannesburg.

Ke a leboha ntate. Bese ya hao e tla tloha mona Bloemfontein-e ka half past seven bosiu. Wena o tlameha o be teng ka seven o' clock mona station-eng. E tla tloha mona ka half past seven-e, e tla fihla Durban-e ka half past eleven ya bosiu. Mme hee o tla patala three hundred and seventy ho tloha mona ho ya fihla Durban-e.

Ke a leboha ntate. Bese ya hao e tla tloha mona Bloemfontein ka half past seven, mme e tla fihla Durban ka half past eleven bosiu. Wena o tlameha o bo le seteisheneng ka seven o' clock ho hlophisetsa ho tlo palama bese. Bese ya hao price ya teng e tla ba three hundred and seventy-four ho ya fihla Durban. Ke a leboha.

Ntate motsamaisi wa dibese ke utlwa batho ba hao ba re bese e se nyolohile e leng mashome a robong a diranta. Nna ke tlwaetse ho e reka ka mashome a supileng. Ene ha bese e tlo nyoloha, o tlameha o re tsebise ka nako hore bese e tlo nyoloha. Ena ya hore bese e nyolohe hoseng ha re kena ka diphaposing tsa hao ha se yona ntate wa ka. Nna ha ke tlo patala mashome a robong a diranta, ke tlo patala mashome a supa a diranta. Ha o qeta moo, o tsamaise tsebiso hohle mona dibeseng tseo re di palamang. Beha pampirinyana o re tsebise hore bese ka nako e itseng e tla nyoloha. Ena ya hore ha re fihla ofising bese e be e nyolohile yona ha e tlo sebetsa. Ene nna ha ke tlo patala mashome a robong a diranta, ke tlo patala mashome a supileng.

Ntate motsamaisi wa dibese, ke batla ho botsa hore hobaneng nkgono a tlile mona maloba a reka tekete ka tjhelete, tekete ka tjhelete e felletseng. Nkgono o tlamehile a theolelwe tjhelete ya bese ka ha le tseba hore batho ba amohelang penshene ba theolela ditekete tsa bona tsa bese. Ho tlile jwang nkgono a patale tjhelete e felletseng ya bese?

Nka sokola haholo ha feela ha dibese di ka fediswa ho ya mosebetsing. Empa feela ha hona ntho e ke tla e etsang e ba neng ba ka nka qeto ya hore di eme. Ke tla nka tekesi ho ya mosebetsing. Ha hona bothata.

Bakganni ba ditekesi rona mona Bloemfontein-e ha ne ba tjhentjhela ditekesi ho dibese. Ha ba ka ba lwana hobane mmuso o la ba nka bona bakganni bao ba ditekesi hore ebe bona bakganni ba dibese. Jwale ha wa ka wa wa ba le dintwa tse bang teng. Ene qetong eno ya mmuso ke bone e kgotsofetse, e thabisa mang le mang.

Nna ke nahana hore bakganni ba ditekesi le bona tlamehile ba nkuwe ba iswe training ya customer service hobane bongata ba bona bo tletse mekgwa eseng hantle, mekgwa ya seterateng. Ba kenywe di-class-e nyana moo ba batla bontshiwa hore na moreki o mo tshwara jwang? O bua jwang le yena?

Ha ke rekile tekete ya bese, bese e sa tle. Ha hona nthwe e nngwe e ke tla e etsang ntle le hore ke nke tekesi ke ye mosebetsing. Hobane makgowa ona ha tlo mamela taba ya hore ke rekile tekete ya bese, bese ha e ya tla. Tlamehile ke etse polane, ke nke tekesi ke ye mosebetsing.